Re apara dikhiba kgotsa seshweshwe e ne ya tlogela go dirisa matlalo a setso a diphologolo mme ya simolola go dirisa matsela a tlhotlheleditseng ke Europe le dikarolo tsa fashion-e tsa segompieno.

E ya o ka kgona ka gonne e emela se o leng sone fela fa go sena setlhogo, kgotsa leano la gore batho ba apare yang.

Ke nagana ke seshweshwe ka gonne e na le mebala e farologaneng popego mme se dirisiwa sa yone se ka a dirisiwa ka boferefere go nna mafuta mongwe le mongwe wa go tlama, gape e phothulogile go e apara.

Tota ke motlotlo o nang le kganetso eno ka gonne ba rotloetsa bana go iphitlha, mme ba solofetsa go apara diaparo tse di khutshwane kgotsa tse di senolang tsa setso.

Go bontsha ka pono boitshupo boswa ditumelo le maemo mo setšhabeng ka diaparo tsa setso di pattern-e mebala le mekgabiso ya metshwangtshetso e emelang dingwao histori le go amana le setso.

Mosadi o tshwanetse apare seshweshwe mme fa a batla a ka apara khiba seno se bontsha boingotlo le go lebega sentle.

Diaparo di dirilwe ka letlalo la diphologolo le bobowa go tlhagisa setso le go nna teng ga di dirisiwa morago ga motlha, ke itse banna ba apara letsela la letheka, mme basadi ba apara khiba kgotsa seshweshwe.

Ke letshwao le tlhagiso ya boitshupo jwa setso e e bontshang boswa dingwao le mekgwa ya botshelo ya loago, ka di-tyle, mebala, le di pattern-e.

E ya di ka kopa ngaka go kopanya setso le go kopanya di element-e tsa segompieno go nna diaparo tsa setso, dinako di fetogile re a kgona go tlhakanya fashion-e ya gompieno gore e tla leletse setso.

E bontsha dikarolo tse di fetogang tsa mekgwa ya loago bodumedi jalo le jalo, e na le seabe se se botlhokwa mo go somarela leng boswa jwa setso ka go dira yaka kgolagano e bonalang ya tshwanetso le nako e fitileng ya merafe.

E ya ka gonne e gwetlha dikakanyo tse di sa siamang tsa bone, le go neelana le ditlhopho tse di akaretsang.

Di fetoga go ikaegile ka dikarolo tse di fetogang tsa loago diphitlhelelo ya ikonomi ya di dirisiwa le mekgwa ya setso e laolang, fa dinako di ntse di fetoga ke fa mekgwa ya go apara e tsamaisana le dinako.

Ba dirisa matsela a a farologaneng ditshwantsho le ditshwantsho tse di farologaneng, mme seno se se ka dira gore batho ba tseye setso fa se dira kwa ntle ga go tlhaloganya, ba itsenya mo kotsing ya go senya dilo tse di boitshepo kgotsa tse di nang le bokao tse bokao jwa tsone jwa ntlha-ntlha, ba di fokotsa go nna polelo ya fashion e ya kgwebo.

Ke sari e le diaparo tsa letsatsi le letsatsi, di mono e le di curf-o tsa fashion-e kgotsa diaparo tsa letsatsi le letsatsi, mme a nkara e gatisa ka mefuta e farologaneng ya diaparo.

Go dira yaka mofuta wa go itlhalosa o o tsamaisanang kgotsa o kgwetlhang ditlwaelo tsa bona, dikelo tse bontle le ditsholofelo tsa setso.

Ka go dira yaka serala sa go nna le seabe sa di slogan le ditlamo tse di na leng dipolotiki, go maatlafatsa baagi ba ba kgapetswang kwa thoko ka go tlamela ditšhono tsa ikonomi.

Dikgotlhang tsa setso di farologano tsa dikokomana ditshenyegelo le tiriso ya go ngaparela dilo tseno ka bobedi.